Nkarhi wa COVID-19 laha vanhu a va tshame emakaya swi ve na ntshikelelo eka vana va xikolo hikwalaho ka ku a va nga kotiki ku dyondza, a va ha kotanga ku dyondza va kuma nkarhi wo ringanela wa ku dyondza swi va tikerile ku endla tidyondzo ta vona hi ndlela ya kahle so van'wanyana a va khomiwa na hi switirese na ti-di depression hikwalaho ka swona.

Ndzi nga vula leswaku mikhuva ya xintu leyi endliwaka ku susa makhombo ni ngo teka xikombiso xa loko munhu a feriwile hi nuna kumbe nsati ku na leswi va swi endlaka swo hlantswa muferiwa ku dyiwa ku tirhisiwa mimirhi yo karhi ya xintu swa tirha hi ku ya hi ndhavuko wa vona na ku ya hi ku pfumela ka vona kambe loko wo langutisa hi le ka ndlela yin'wani ya xikreste hi nga vula ku a loko munhu a ri mukreste a swi n'wi tirheli kambe loko a ri munhu wo landzelela ndhavuko swa tirha.

Loko vanhu va xisati va ya ku velekeni va kumeka van'wani va xanisiwa hi vaongori i timfanelo ta vanhu lava velekiwaka ku vonana na vakhomi va ndhawu yeleyo va kota ku ku mangala mhaka leyi yi va vavisaka or mhaka leyi va twisaka ku vava hi vaongori lava va nga va twisa ku vava kumbe va vonana na vanhu va nawu.

Ku hunguta ku tshikeleleka ka vaongori hikwalaho ka mitirho leyo tala mfumo wu fanele wu qacha van'wani vaongori wu va veketela lomu swibedhlele na lomu titliliniki leswaku va kota ku tirha hi ku oloveriwa hikwalaho ka sweswo va nga kota na ku endla na tinghozi leti va nga ti langutelangiki kumbe va nga ti yimisela talangiki ku ti endla hikwalaho ka ku karhala na ku tshikelela ka ka vona so mfumo a wu engeteleli vatirhi etindhawini hinkwato leswaku va kota ku tirha hi ndlela ya kahle.

Mihandzu leyi yi kotaka ku hunguta yi nga na chukelenyana ra le hansi ni nga vulavula hi maapula ni vulavula hi hi hi hi ma ma granadilla hi mu granadilla ndzi nga vulavula hi ma hi magojawa ni tlhela ni vulavula hi mihandzu yo fana na mapapawa hi yona yi nga pfunaka ku ri yi hunguta chukele emirini wa munhu.

Loko vanhu va ya lava vutshunguri etindhawini to hambanahambana ku va na xiphiqo xa ririmi va fanele aswibedhlele va kuma munhu loyi a nga ta toloka kumbe ku hundzuluxela ririmi ri ya a ka ririmi leri muvabyi a kotaka ku ri twisisa leswaku na yena a kota ku pfuneka hi ndlela leyi a yi twisisaka ku fanele ku kumeka toloki.

Swisivelambeleko swisivelambeleko leswi ni nga swi hlawulaka mina hi ku ya hi mina ndzi nga hlawula swa ximanguva lawa hikwalaho ka ku hi swona swi nga swi ti kombaka swi ri na nhlayiseko wa kahle ku nga tiphilisi kumbe ti-injection swa ndhavuko swi nga va swi ni tikela hikuva swa endleka u kuma ku a ni swi koti ku tirhisa mimirhi ya ndhavuko or ndlela ya ndhavuko so swa ximanguva lawa hi swona ni vonaku swi ri kahle swi swi swi tlhelaka swi tshembeka.

Swihambukelo swa le timolweni kumbe eswibedhlele ku ri na vatsoniwa va kota ku hlayiseka ku fanele ku va na ti wheelchair ku fanele ku va na tindhawu leti va kotaka ku famba kahle eka tona ku fanele ku va na vuhlayiseki hinkwabyo ku voniwa ku va na ma security ku voniwa ku ri vanhu hinkwavo va famba kahle ku va na tinsimbhi ta ku khomelela kun'wanyana lomu ku rhelelaka kona leswaku va kota ku khomelela hambi va nga koti ku famba kahle.

Loko ndzi hlawuriwile ku ya vulavula na holobye wa rihanyo hi mayelana na mimirhi lexi ndzi nga ta fika ni vulavula xona ndzi ta kombela eka holobye leswaku a engetela mimirhi eswibedhlele leswaku yi kumeka yi ri kona etikhemisi hinkwato ta swibedhlele ku endlela ku ri vaaki va kota ku ku pfuna or vavabyi va kota ku pfuneka ku nga vi na loyi a lahlekeriwaka hi vutomi hikwalaho ka ku pfumaleka ka mimirhi so ndzi ta vulavula na yena ni n'wi kombisa hi tindlela hinkwato leti a faneleke a ti tirhisa ku engetelela mimirhi a swibedhlele.

Hi ku vona ka mina ni vona mimirhi leyi yi ringanele hikuva a ndzi se twa mhangu ya ku va munhu a yile exibedhlele a fika a pfumala murhi lowu a nga wu yela wa vutshunguri bya yena a xibedhlele xa xa HIV AIDS so hikwalaho ka sweswo ni vona yi ringanile eka vanhu hinkwavo lava vabyaka.

Xiphiqo xa ku tirhisa mirhi ya vuxisi xi endla leswaku vanhu va nga lahlekeriwa hi vutomi vanhu va nga ngheniwa hi mavabyi ya vona ma nga kula ma hundzisa leswi ma nga xiswona va ngheniwa hi man'wani mavabyi ehenhla ka man'wani so swi na khombo ra ku xungeta vutomi bya vanhu lava va va ka va tirhisa mimirhi yeleyo.

Vatirhi va swilamulelamhangu swihlawulekisi leswi va faneleke ku va na swona i ku va va tikomba ku ri hakunene or ntirho lowu va wu tirhelaka va wu dyondzerile ku ringanela va na wona maphepha ya ntirho lowu va nga ku endleni hikuva mitirho ya vona yi yi khome vutomi bya vanhu ni nga swi veka hi ndlela yeleyo so va fanele va ri na swilo hinkwaswo switirhisiwa hinkwaswo leswi va faneleke va swi tirhisa eka ntirho lowu wa ku lamulela mhangu swa xihatla hi ku hambanahambana ka swona so hikwalaho ka sweswo va fanele mfumo wu va sapota hi switirhisiwa hinkwaswo leswi va swi dingaka eka nkarhi wa vona wa ku tirha eku lawuleni ka swa timhangu.

Vukorhokeri lebyikulu lebyi byi lavekaka eka nkarhi wa ndhambi i vahlamberi lava nga tokota hi vona xilo xo sungula lexi lavekaka ku laveka na timhaka ta swihahampfhuka swa xihatla leswi kotaka ku rhwala vanhu swi va tsutsumisela exibedhlele hi xihatla ku laveka na tona tiambulense ta laveka so ni hi ku komisa ni nga vula ku vahlamberi va swale matini lava nga switokotela hi vona e mhaka leyi kulukumba leyi lavekaka.

Ndza pfumela leswaku i ntiyiso swikolo swi fanele swi yiMIsa swakudya swo olova emichinini kumbe swa ku nwa leswi swi nga ri ki na rihanyo hikwalaho ka ku swi onhela vana eka miri wa vona va dya swakudya leswi swi tlhelaka swi va vangela mavabyi vana va fanele va kuma swakudya leswi swi nga na swi nga swi akaka miri kahle xikombiso swo fana na xinkwa na maapula i swakudya leswi vana va faneleke loko va swi longa va swi longa kumbe va xava swona kwalomu a mi a a a ku xavisiwaka kona kambe leswiya swo olova na swo nwa leswi swi nga ta ka swi nga ri na rihanyo swa va onhela eka rihanyo ra vona.

Hi mavonelo ya mina nfana o ka a nga yimbisiwangi hi ndlela ya ndhavuko a nga yimba hi ndlela ya swa rihanyo e swa le xibedhlele ene a swi fanelanga leswaku vanhwanyani va n'wi tekela hansi wa ha ri munhu wa ha ri mufana so hikwalaho ka sweswo ku sandza van'wanyani a swi fanelanga hi ndlela ya ntumbuluko a wu fanelanga u sandza wun'wanyana makwenu hi ndlela ya xiyimo xa yena kumbe hikwalaho ka xiyimo xa yena kumbe hikwalaho ka rihanyo ra yena.

Loko ni kuma tiphilisi eka n'wana wa nhwanyana wa mina ekamareni ra yena ni nga titwa ni khomiwe hi tingana hikwalaho ka nhlamuselo ya ku komba ku ri nhwanyana wa mina se u sungule mhaka ya vafana kambe hi tlhelo rin'wanyana ndzi ta tikuma ni tshunxekile ku ri u le ku ti siveleni ku a nga kumi khwiri so swi kahle ku va a tirhise tiphilisi kambe a swi kahle hi ndlela ya ku ri se u sungule timhaka ta vafana a nga se za a a a kula ku ringanela.

Xilo xo sungula lexi ndzi nga ta n'wi vutisa xona ndzi ta n'wi vutisa ku ri i mani papa wa khwiri leri naswona hikwalaho ka yini a ni hembela a ndzi phuntisa a ndzi tisa xibedhlele a ku na mukhuhlwani kasi wa swi tiva ku u va na khwirhi ene naswona hikwalaho ka yini a hi endle timhaka ta masangu a nga tisirhelelangi i swivutiso leswi ni nga ta n'wi vutisa swona leswi swi nga ta va swi ni karhatile.

Loko ko va mina ndzi tekiwa ndzi ya vekiwa endhawini ya vuhlawuselo ya vuhlayiselo bya vadyuhari ni ta sungula ni lavisisa ndzi kambisisa ku ri hikwalaho ka yini va ni fambisa va ni yisa ka vadyuhari loko ku komba leswaku va ni fambisa hikwalaho ka ku a va swi koti ku ndzi lavela mutshunguri kumbe a va swi koti ku ni ku tshama na mina hikwalaho ka mintirho ya vona ni ta kota ku swi twisisa kambe loko ku ri leswaku va nga swi kota ku tshama na mina hikuva a va tirhi hinkwavo va kona lava va nga tirheki hikwalaho kwalaho ka sweswo swi ta ndzi twisa ku vava ku ri swi komba ku a va ni rhandi a va ha ri na mhaka na mina vo ni cukumeta va ndzi yisa endhawini ya vadyuhari.

Switandzhaku swa ku kunguhata hi nayiti ku ringana nkarhi wo leha i ku loko se u hambana na yona kumbe loko u tshika u lava ku kuma n'wana swi ta ku tekela nkarhi wa ku leha ku ri u khoma khwiri hikwalaho ka ku nayiti liya na yona loko ku ri ku u kunguhata ku ringana ntlhanu wa malembe u nga ha teka ntlhanu wa malembe endzhaku ka ku tshika u nga se kuma khwiri rin'wanyana so nayiti yi teka nkarhi wo leha yi na switandzhaku swo ka swi nga ri kahle loko se u yi tshika.